Ukuba kwiqela elibethiweyo ngamanye amaxesha kwandifundisa ukunyamezela, ukuzibamba, nokusebenza nzima. Ndafunda ukuba ukuphumelela akusoloko kufika lula kwaye ukoyiswa akutshayi ukuba awufunanga, koko lithetha ukuba kusafuneka ufunde ngakumbi. Kwakhona, kwandinceda ukuba ndixhasane noontanga bam, sifunde ukuba liqela kwaye sizixhase nokuba asiphumelanga. Oku kwakha umlinganiso wobomi nowokhuphiswano ngendlela elungileyo.

Ukuxuba kwabadlali ngokwahluka kwebala, imvelaphi kunye nesini kumdlalo kunazo iingenelo ezininzi. Kwandisa ubunye neqela elomeleleyo, abadlali bafunda ukusebenzisana nokuhlonipha umahluko. Kuphelisa ucalucalulo, kukho imigqobho yocalucalulo ngokwakha iqela elibumbene nelamkela wonke umntu. Kutyebisa amava nobuchule, abadlali abavela kwiimvelaphi ezahlukeneyo bazisa iindlela ezintsha zokudlala. Kukhuthaza intlonipho nokwamkelana, umdlalo uba sisixhobo sokufundisa abantwana ukwamkela nokuhlonipha abantu abahlukeneyo.

Ezi zezinye iingenelo zemidlalo yevidiyo. Iphucula izakhono zokucinga ngokukhawuleza, imidlalo ifuna ukuba umdlali avelise izisombululo ngokukhawuleza. Iqinisa amehlo nengqondo, hand-eye coordination, ukulawula umdlalo ngosombululo indlela umdlali asebenzisa ngayo izandla nengqondo ngexeshanye. Inokufundisa umsebenzi weqela, eminye imidlalo ifundisa abantwana ukusebenza kunye nabanye ngokusebenzisana. Iphucula isakhono sokwenza izigqibo, abadlali baye bafunde ukwenza izigqibo ezichanekileyo ngexesha elifutshane.